Abantwana abakhulele ezifama kufuneka bafundiswe ngokubaluleka kwemfuyo, bafundiswe ngokubaluleka kwezolimo ukuze bakhule besazi ukuthi banekamva eliqaqambileyo. Futhi bangabemi belizwe banegalelo lokwenza umahluko kwezolimo futhi banyuse uqoqosho lwaseMzantsi Afrika kwilizwe jikelele.

Amakhosikazi adlala indima enkulu kakhulu kwiifama. Amakhosikazi ngawo ancedisa ukupheka, baphekele abasebenzi kwiifama. Amakhosikazi kwananjalo ikwangawo ancedisa ekupheni ukutya imfuyo, imfuyo encinci enjengeenkunku, enjengamarhanisi, ukugada. Futhi amakhosikazi ayancedisa kakhulu ekwenzeni ukuthi iifama zisoloko zihlale zicocekile.

Imicelimingeni abajongene nayo yeyokuba kubakho amaxesha wokuba kunqabe imvula. Apho funeke bayokha amanzi emilanjeni ukuze bakwazi ukunkcenkceshela izityalo futhi bakwazi ukugcina imfuyo isemandleni ngokuba bayiseze amanzi, bayise kwimijelo yamanzi ukuze imfuno imfuyo inganxanwa.

Njengomfama olungileyo nobathandayo abasebenzi bakhe ndingabalungiselela abasebenzi bam ngokubanika izigcinantloko ukuze noba ilanga ligqatsa ubhobhoyi bangatshi. Ndibanike nezixhobo zonke zokusebenza ukuze basebenze kakuhle bengenazikhalazo futhi bencumile.

Isivuno esibolileyo siyakwazi ukusulela isivuno esingabolanga ukuze naso sibole. Kubalulekile ke ukuba zingabekwa endaweni enye isivuno esibolileyo nesivuno esingabolanga ngoba isivuno esinye esibolileyo sibolisa izivuno zonke ezingabolanga.

Kubalulekile ke ukuba uqale uqiniseke ngemeko yomhlaba kuba imihlaba ayifani. Kukhona imihlaba ekulungeleyo ukuba ufake isityalo, kukhona imihlaba engalunganga ukuba ufake isityalo. Ngoko ke ngaphambi kokuba umntu okanye umfama afake isityalo emhlabeni kunyanzelekile ukuba aqale awuhlole umntu umhlaba lowo ukuze akwazi ukuqonda ukuthi lowo mhlaba ukulungele na ukuba afakwe isityalo.

Njengomfama ofuna imali ingene nasentwasahlobo kubalulekile ukubana ndityale umbona, ikhaphetshu, amathanga ukuze ndikwazi ukungenisa imali nangentwasahlobo. Ndityale futhi amazambane, iikherothi, ibhitiluti, ndibala ntoni na.

Isivuno esikumgangatho ophantsi kufuneke sohlulwe kwisivuno esikumgangatho ophezulu kuba isivuno somgangatho ophantsi siyakwazi ukuba sibe nomthelela wokubana simoshe isivuno esihle.

Njengomsebenzi wasezifama kufuneka iindawo zethu zokuhlala zibe ziindawo eziphucukileyo, zibe nawo amanzi, amadami akufutshane ukuze sikwazi ukuseza izityalo zethu. Kufuneka futhi iindawo zethu zokusebenza ibe ziindawo ezicocekileyo ukuze sikwazi ukuhlala kakuhle singabasebenzi.

Xa isityalo sentsangu sinokudlula sinokudlulisa ephuleni mnintsi umonakalo ongenzeka. Okokuqala umonakalo ongenzeka omkhulu ngowokubana angeke kukwazi ubana isivuno sentsangu sibe sininzi, futhi isivuno sentsangu singancipha kakhulu.

Ukuze isivuno sam sombona sindizisele imali zinintsi iindlela zokuba ndenze oko. Okokuqala ndizothengisa umbona wam okanye isivuno sam kwiilali ngeelali kuba abantu abanintsi behlala ezilalini futhi bewufuna, bewudinga umbona. Ndizovula ishishini lokugubisa umbona ukuze abantu baze kum bezogubisa umbona for ukupha iinkukhu, for ukwenza ezinye izinto nokusila kwimizi abahlala kuyo.

Indlela yokuba ndenze imali njengomfama oneegusha ezifukufuku kukuba iigusha zam ndizichebe uboya. Emva kokuba ndizichebe uboya ndithengise uboya obo beegusha. Buzondinika inzuzo eninzi kakhulu kuba buyadingeka uboya begusha ukwenza iimpahla nezinye izinto ezibalulekileyo.

Njengomfama osaqalayo ndifuna ukuqasha abantu ababini. Omnye uzokwelusa, omnye ayijonge imfuyo futhi enze isiqinisekiso sokuba amayeza onke imfuyo ayidingayo ayafumaneka. Futhi abantu ababini bazoncedisana kakhulu nam bajonge imfuyo, bayikhathalele kangangoko banako kuba besazi ukuba onke amaxanduva okujonga imfuyo yam azobe eleli kubo.

Kubalulekile ukuba xa ungumfama osaqalayo uhlabe ukhangele xa ufuna abasebenzi ozobaqasha kwifama yakho okanye emsebenzini owuvulayo okanye kwishishini lakho ngokuba awukwazi ukuqasha abasebenzi abaninzi ibe ishishini lakho lisaqala, lingekenzi imali. Ngoba imali ongayenza ingayimali eyilahleko ungaboni nokuthi okanye ungabi nanzuzo ngenxa yokuba ubhatala abasebenzi abaninzi kakhulu. Yiloo nto ke kubalulekile ukuba uhlabe ukhangele ngaphambi kokuba uqashe abasebenzi.

URhulumente weli uyazama ukuba ancedisane namafama ngokuba unazo iinkqubo amane ezenza zokuba ase amanzi kwiifama nakwiingingqi ngeengingqi kumafama asakhasayo ukuze bakwazi ukuncedisana banyuse uqoqosho lweli.

Isityalo esibizwa ngokuba ngujongilanga or okanye sunflower sinceda ngokuba kwenziwa ngaso amafutha okutya.